Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwelwa kwebhesi, kungithinte kumbi njengomkhweli wakhona, ngombana thina lapho sisebenzela khona, amakhuwa awayikhuphuli imali yomrholo, begodu sewabiza khulu amathikithi khathesi.

Into eyenza bona intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingehliswa kukobana, ikhamphani ephethe iimbhesi i-PUTCO bafuna ukuzuza khulu, begodu ayikho into ebayenzela abakhweli njengokuthi balungise iimbhesi zabo, iimbhesi zabo zimaratha.

Kubalimaza khulu abakhweli beembhesi abasebenza ngemakhwitjhini, ngombana imali yemakhwitjhini ayisiyinengi, begodu ikhuphuka mhlambe ngakanye ngemali encani. Lokho kuyabalimaza esikhwameni kabuhlungu ngombana, sebaberegela ini na, ithikithi lokuthi baye emsebenzini.

Into engingathanda bona yenziwe ziinkhamphani zeembhesi, ngingathanda bona bakhulumisane nathi abakhweli, ngombana kesinye iskhathi uthola u-P-UTCO akhuphule intengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi kabili enyakeni. Kanti into leyo ayisiyihle, begodu iyasibetha esikhwameni njengabasebenzi abasebenza emakhwitjhini.

Kufanele baqale bona umnotho weSewula Afrika kwangalesosikhathi ukhamba njani, ngaphambi kokobana bakhuphule namtjhana kukhutjhulwe intengo yokukhwelwa kwebhesi. Umnotho nawuphasi khulu akukafaneli ukuthi umnyaka loyo bakhuphule intengo ngombana soke sidosa emhlweni.

Iye urhulumende kufanele angenelele khulu eendabeni lezi, ukuze abakhweli bakwazi ukuya emsebenzini ngaphandle kokutsirimezeka esikhwameni.

Iye lokho kungabasiza abatjhayeli beenkoloyi bona nabo bakhwele iinthuthi zomphakathi, lokhanyana nazingehliswa. Into eyenza bona abatjhayeli beenkoloyi bazikhambele ngeenkoloyi zabo, ngombana iintengo zeenthuthi awa, ziphezulu khulu.

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana iinkhampani lezi, zidlelezela abantu. Nawungathi uyaqala u-PUTCO uyikhamphani yeembhesi ezithutha bantu KwaNdebele zibase ngedorobheni ngePitori. Iimbhesi zakhona azisisebujameni obuhle obukarisako, nakuna izulu ehlobo ziyanethela. Kanti nebusika kungena umoya azisizihle azikakulungeli nokuba sendleleni.

Abantu abadosa emhlweni, abacatjangelwa nakancani lokhanyana kukhutjhulwa imali. Ababacabangeli ngombana bayikhuphula khulu imali le, bese laba abadosa emhlweni badosa emhlweni khulu okudluleleko.

Iye iintengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade, akhambisana kuhle nobujamo bomnotho, ngombana wona nokho akaduri khulu begodu intengo yakhona ilingene ngoba vele akhamba amabanga amade, begodu akulungele ukuthwala abantu.

Iye mbono omuhle khulu ukuthi, abantu abarhola iphentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi, ngombana bona abanamali enengi, begodu ekukhulena' izinto zinengi, begodu zinengi izinto ezidinga imali.

Kufanele bona abogogo nabomkhulu babe newabo amathikithi, lawo mathikithi bawathenge akube ngewabantu abadala kphela.

Awa lowo nokho akusimbono omuhle, abogogo abafanelanga bona baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo, abehliselwe intengo yokukhwela ibhesi, bahlukane nezinto ezinengi.

Abakhweli abarhola umndende bangasizakala khulu, lokhanyana intengo yokukhwela iimbhesi bangehliselwa yona, ngombana bazokukghona ukuthi emalini yabo yomndende, bakwazi ukuthenga zoke izinto ebazitlhogako. Bese-ke babe nemali ebasalelako, ukuze bakghone nokukhwela iimbhesi bangakhambi batlhayelelwa.

Kungaba kuhle khulu, abogogo nabomkhulu nabangaphulelwa amatjhumi amabili wamaphesenthe.

Awa, iinkhampani zeembhesi azibatjheje ngokwaneleko abakhweli bazo, ngombana iimbhesi abantu abakhamba ngazo, azisisebujameni obuhle, begodu ezinengi zakhona ziphukile, zimaratha ngaphakathi.

Iye iimbhesi ezikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo zabakhweli, ngombana azitlhogakali endleleni uyazithola zona qobe lilanga.

Iye iimbhesi zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo abahlale eendaweni zemakhaya, ngombana zikhona iimbhesi ezikhamba ekuseni khulu. Ezinye zikhamba nge-iri lesithathu, ezinye zikhamba nge-iri lesibili. Ngakho kuyakhombisa ukuthi, iimbhesezi zifuna ukubaphekelela emsebenzini abantu bemakhaya bebafike ngesikhathi.

Iye abatjhayeli bembhesi babaphatha kuhle khulu abakhweli babo, ngombana nawungathi uyatjheja eembhesini ezinengi, zaKwaNdebele abakhweli banobudlelwano obuhle nabatjhayeli beembhesi zabo.

Iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuke emalokitjhini ukuya emadorobheni, zisebenza ngefanelo, kodwana azikaneli ngombana emalokitjhini kunemiguruguru emnengi khulu, begodu abatjhayeli bamateksi abafuni bona zibekhona iimbhesi, zibe zinengi emaloktjhini.

Into ehlukumezako ngokukhamba ngembhesi amalanga la ukuya emsebenzini. Kukuthi iimbhesi lezi zikhamba ziyafa endleleni begodu lapho okhunye singenela ziinlelesi ebenza ngathi bazokukhwela no bafuna ukuzosibamba ikunzi.

Into embi ngebhesi ekhamba la kunganasikontiri khona kukobana ibhesi leyo iyasikhahlumeza so ayikhambi kamnandi.

Lokho kungasiza ukuthi iimbhesi zingaladelwa begodu nokuthi zifike ngesikhathi emsebenzini nokuthi zingakhambi zijama umjeje omude ngebanga le-traffic endleleni.

Ngikhulumisana kuhle nomtjhayeli ngeembawe bona ngibawa angijamele esikghweni lapho ngiyozithuma khona bese umtjhayeli uzakukhuluma nabakhweli.

Kukobana intengo yeSewula Afrika seyikhuphe khulu begodu yoke into nje eSewula Afrika ikhuphukile iyakhuphuka.

Kungebanga lokobana kanengi bafuna ukufika emisebenzini ngesikhathi. Bafuna ukukhamba bakhululekile begodu abafuni bona bakhambe banande bajama iintobho zoke lezi bafuna ukukhamba baye baye lapho bafuna ukuyakhona bafike ngesikhathi.

Intengo yeembaseli ipetroli wathinta kumbi ngombana uthola bona kufanele sibe nemali inengi. Ukuze sikwazi ukuthi sibe nemali eyaneleko. Ukuze sikwazi ukukhamba sibe nemali eyaneleko. Ukuze sikwazi ukukhamba ibanga elide.

Bayakhinyabezeka khulu ngesikhwameni ngombana kanengi umuntu uyazibekela eenyangeni ukuthi inyanga le ngizokusebenzisa imali engaka lokhanyana nangizokukhamba ngekoloyami le. Lokhanyana nase ikhuphuka intengo uthola ukuthi ubeke imali leyo iyakhinyabezeka-ke ngoba sekufanele bona avale i-space avale namtjhana isikhala lesaya azame ukuboleka imali ukuze angezelele imali yeembaseli leyo.

Awa, akukalungi khulu bona urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana urhulumende uzoloko anande akhuphukisa intengo yeembaseli lokho kuthi nabanye kuyasikhinyabeza ekubeni urhulumende akasinakekeli akasitjheje akasiphi nomsebenzi ukuze sikwazi ukuthi sikghone ukuthi sisizinakekele.

Iye, ikhona inzuzo ngombana banengi khulu abantu esikhathini sanje abafuna ukusebenzisa iinkoloyi ezizijameleko sekunalokha kusebenziswa iinkoloyi iinthuthi zomphakathi.

Ukuba nekoloyi kwenza izinto zibe lula khulu ngombana umuntu uyakwazi ukwenza isabelomali. Abeke kuhle imalakhe kuthi inyanga le ngizokusebenzisa imali engaka nangaka bese enye imali ayibekele eqadi ayewonge azongele yona.

Abantu ngingatjho bona bangayonga ipetroli ngombana ngokuthi nabaya banamakhambo amafitjhani. Mhlambe umuntu akayikude lapho angasebenzisa iinthuthi zomphakathi kanti lokha nakayakude kulapho-ke angasebenzisa ikoloyi.

Intengo yeembaseli nayikhuphukako ithinta kuhle ukudla nokhunye ngombana kutjho ukuthi iimbaseli lezi nazikhuphukileko kutjho ukuthi amatrogo athutha ukudla kutjho ukuthi-ke sekuzokufanele ukuthi abize khulu intengo yeembaseli.

Iye, ngibona ngathi kulungile bona abafundi baye esikolweni ngeenkoloyi ezizijameleko kuze bangekhe baladelwe. Iinkoloyi iinthuthi zomphakathi kanengi zibafikisa lada khulu esikolweni abafundaba.

Iye, abantu kufanele bakhuthazwe bona basebenzise iintsiki esikhundleni zokusebenzisa iinkoloyi zabo khona bazokwazi nokuthi bazilule ngoba ukureya ukutjhayela ibhayisikili kuthabulula umzimba.

Iye, iinkoloyi zegezi zingcono khulu kuneenkoloyi ezikhamba ngepetroli ngombana azibizi khulu. Azidli neembaseli lezi eziberega ngegezi begodu uyakwazi ukonga imali.

Kungithinta khulu, akungiphathi kuhle ngombana imali soke siyayifuna, begodu ibhesi ikhuphuka khulu.

Kungombana kusoziswa abathengi, yingakho ingehliswa intengo yamathikithi webhesi.

Kubalimaza khulu eenkhwameni nabakhweli ngombana bona imalabo ayikhuphuki le yemisebenzini yabo, ebegodu ibenza babe babantu abaphila ngeenkolodo.

Kufanele bona iinkhamphani zikhulume nabakhweli, kukhulunyiswane.

Kufanele bona kuqalwe umnotho khulukhulu, ukuthi abantu bazokukghona na ukuthi bathenge amathikithi.

Iye, urhulumende kufanele angenelele ukuze, ukuze woke umuntu angekhe azizwe avaleleke ngaphandle. Woke umuntu, nodosa emhlweni azokukghona ukuthi akwazi ukulithenga ithikithi.

Iye, ngicabanga bona kungabadosa, ngombana into eyenza bonyana abakhweli bangasakhweli iimbesi kukobana ayadura amathikithi.

Ikhuphuka ngombana vane sekudlelezela abakhweli. Nawungathi uyaqala iimbhesi ezinengi azikakakulungeli ukukhamba endleleni, zimaratha.

Laba abadosa emhlweni, kanengi eentweni ezinengi ababacabangeli, bazicabangela bona kuphela.

Awa, angiboni ikhambisana ngombana

Iye, mbono omuhle khulu bona abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela ibhesi, ngombana bona uyabona ukuthi badosa emhlweni.

Abogogo nabomkhulu kufanele bona nabayokuthenga amathikithi, baveze abomazisi babo, ukuze baphungulelwe imali.

Awa, iindawo zona nokho azikakabaluleki

Abakhweli laba kungabasiza khulu ngombana bazokusalelwa yimali, bakwazi ukondla imindeni yabo, ngombana siyabona ukuthi badosa emhlweni.

Nabangathola isaphulelo samatjhumi amabili wamaphesenthe, awa lapho zabe kukuhle khulu.

Awa, azibatjheji ngokwaneleko ngombana iimbhesi zakhona azikakalungeli ukuthi zingakhamba, begodu zisese maratha.

Iye, zikhamba ngefanelo ngombana endaweni yaKwaNdebele, akukho la ibhesi ungekhe uyithole.

Iye, zibafikisa ngesikhathi. Nokho isikhathi iimbhesi lezi ezisa abantu emakhaya, aziladelwa.

Iye, babaphatha kuhle khulu.

Iye, zibathutha ngefanelo iimbhesi lezi, begodu zona zanele.

Iye, lokho kungaba yinto ehle khulu ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo uwodwa. Abantu bangakhamba kamnandi.

Ukuze zingatholakali zingaphakathi kwesiminyaminya ekuseni, uthole abantu baladelwe emsebenzini. Umzila wabo lo uzoba muhle khulu.

Awa, ayibi nemigodigodi indlela ekhamba iimbhesi.

Iye, kukatelelekile bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe iskontiri.

Iimbhesi kungafanele bona zikhambe ngo-eighty kilometer.

Kufanele umkhweli loyo afakwe indlela, namtjhana akhuzwe kabuhlungu ukuze angekhe asafika ngemva kwesikhathi.

Ukuthola ibhesi engakakulungeli ukuba sendleleni, lokho kuyahlukumeza. Ibhesi ekhamba ifa endleleni.

Kukuthi niyakhahlumezeka naniyikhwelileko ibhesi leyo ekhamba endleleni enganasikontiri. Anikhambi kamnandi.

Kuyokusiza ngokuthi iimbhesi lezo zingaladelwa, begodu zikwazi ukuthwala abakhweli zibafikise kuhle emsebenzini ngesikhathi.

Ukhuluma nomkhweli umbawe bona ajamele ngeqadi, ukwazi ukuthi uzithume msinyana endleleni namtjhana endlini encani oyibonako eseduze.